Ulwaluko luyingnelo kwimpilo yamadoda ngoba xa walukile uba naso nesidima, uyakhula ngokwengqondo, utshintsha nendlela owenza ngayo izinto njengomfana. Okubalulekileyo ke kunceda ngokwempilo ukuthi izifo zingakwazi ukufikelela kuwe ezifana nee-STD nezinye, nezinye ngoba kaloku lunceda kakhulu xa walukile iinto ezinjalo ziya kunqabela ukuba ungazifumana.

Ndicinga uba urhulumente uyilincedo kakhulu kwimali yenkamnkam ayanika abazali bethu abakhulileyo abahlutshwa na yimpilo ngoba bayakwazi nokuzithengela amayeza okuncedisana nempilo yabo kwakunye nokutya, ifane ke ibethe ngeelo xesha xa fane kunyuke amaxabiso okutya nezinye izinto nepetroli, namafutha endlela, namafutha okupheka. Bafane basokole ke ngolo hlobo kodwa ke yona yona iluluncedo kakhulu.

Umntu onesifo soxinezelelo lwegazi zinintsi izinto ekufuneke aziphawule azenze. Okokuqala, funeke atshintshe indlela atya ngayo ukutya. Okwesibini, azivoncavoce. Okwesithathu, asele amayeza esifo soxinezelelo lwegazi rhoqo nangamaxesha awo. Ahlale engumntu onentsebenzo ukugcina umzimba wakhe usempilweni. Ukuzivocavoca ke kubalulekile koko nokutya ukutya okwempilo imifuno neziqhamo.

Kweli xesha langoku sineminxeba esincedayo kwiinto ezifana nokumila okunje, uyakwazi utsale umnxeba utsalele isibhedlele okanye utsalele umntu okwaziyo ukuthi akuncede ngokukhawulezileyo ukuze loo mntu uzawube enzeke loo nto ancedakale. Ndizama ukuthi ke umhlobo wam uncedo alufumana olufumana ulifumana ngolo hlobo lokuba sitsale umnxeba esibhedlele okanye sitsale umnxeba abazali or or abantu abakufutshane abanokusinceda, sincedakale ke ngolo hlobo.

Indlela yokuqala enokunceda bancedancedane banikela ngenkxaso yothando. Abantu abakweli qela bahlala beqonga kakuhle imeko yomnye nomnye, nto leyo inceda ukuba umntu angaziva eyedwa, banceda ukukhumbuzana amaxesha amaninzi, bakhumbuzene ngeefowuni okanye omnye athethe komnye njalo njalo. Banikelana ngolwazi kwiqela abantu aba aba abaza nayo ngonyango kunye nendlela yokujongana nemiphumo.

Ndiyavuma ukuba ngokwesiNtu sethu kubalulekile ukuba sikhathalele abazali bethu xa bebadala kuba yinxalenye ebalulekileyo yosapho kwaye basincedile sakhula. Ukuhlala nabo ezindlwini kukubonakalisa imbeko, uthando kunye nenkathalo esinayo kubo nangona kunjalo kufuneka sibaqwalasele imeko esikuyo nesikuyo nabo abakuyo.

Into engenza abantu bakuthi bekhululeke ukuthetha ngoxhaphazo abalifumanayo emakwabo okanye ezindlini zabo okanye kwezinye iindawo ngeendawo, kufuneka kuqale kwathina bantu baluncedo kubo sibenze bakhululeke bazawuba nendlela yokuthetha yonke into efanelekileyo. Ibalulekile ke loo nto leyo. Nathi bantu ke kuyafuneka ukuba sifundiseke ukuthi xa sidibana nesimo esinjena sisihoya kanjani ukuze sizoba luncedo kubantu bonke abafumana uhlukumezo.

Amayeza okugonywa kwisifo seCOVID-nineteen abalulekile kakhulu, ukutsho oko kanye anga emvelo umhlonyani nezinye nezinye. Abe khona ke awesilungu amayeza nawo aluncedo ukuze amajoni omzimba ahlale womelele. So ke loo mayeza abaluleke kakhulu ukuthi angaluncedo ebantwini kuyafuneka ukuthi sigcine imizimba yethu ilondolozekile kwaye yomelele.

Iphulo likaNovemba lisenokuba lichaza umsebenzi okanye amanyathelo athile ahleliweyo enziwa ngexesha likaNovemba njengephulo lokukhangela amavoti, ukuthengisa imveliso okanye uphuhliso lwentlalo yoluntu.